Go ya ka nna go tshameka metshameko ya kgaisano ya se ileketeroniki ke tsela e ntle, go itlosa bodutu le go nna mo metshamekong. Ke itumelela go dirisana le ba bangwe, go gata maikutlo ka pabalasego le go bontsha bokgoni jwa me ka tsela e e itumedisang. Ebile ke bona e le sa go gola mo lefelong la se digital e fela jaaka ke dira mo botshelong jwa me ka go dira digital-e.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go dirile batho ba ba ntsi segolobogolo bašwa ba se ba tlhole ba tshameka metshameko ya namana, ba iphitlhela ba fetsa nako e le ntsi ba le bosi mo megaleng. Mme seo se fokotsa puisano ya namana, thulaganyo ya go ithuta mo go tse dingwe le maatla a tirisano mmogo. Le fa go ntse jalo metshameko ya megaleng kana ya mogala wa thekeng le yone e ruta dilo tse di botlhokwa ka jalo go botlhokwa gore re batle tekatekano.

Fa o rata metshameko e e nang le kgaisano e e tseneletseng, o ka dirisa battle ground ke nngwe ya metshameko e o ka e lekang. Ke motshameko wa kgatlhanong mo go o ne o tshamekang ke batho ba le bantsi mo mafaratlhatlheng, o tshwanetse go nna wa bofelo yo o tshelang mo setulong, o tlatsa pelo, o batla maano le tirisano mmogo. Fa o rata go gaisana ka maatla le botlhale kgetho e botoka tota.

Mo nakong ya gompieno batho ba dira didiriswa tsa se eleketeroniki jaaka di-smartphone, di-tablet, di-computer le di-console go tshameka metshameko e e farologaneng. Di dirisa tseno di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka go e dira e nne bonolo gore motho a ka e tshameka, le go kgona go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe. Metshameko e e tumileng gompieno e tsaya sebaka mo mafaratlhatlheng ntlheng mme e tlhotlheletsa boitlhamedi, kgaisano le go ithuta maano. Seno tsotlhe se kgone ga ka ntlha ya diileketeroniki.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki gonne e ntsha maikutlo a me a boitumelo, e naya sebaka sa go gaisana le batho ba bangwe ba bašwa le ba bagolo mo lefatsheng lotlhe. Mme e nthusa go tokafatsa bokgoni jwa me jwa go ithuta ditshwetso le go potlaka. Ke rata gonne metshameko eno e kopanya boitumelo le go ruta dilo tse di thusang mo botshelong.

Go tlhokega data gore motho a ka batla go tshameka metshameko ya mo mafaratlhatlheng. Ke metshameko e le mentsi mo mafaratlhatlheng e ke itseng jaaka e leng Players battle ground, e leng Call of duty, e leng Dream league le Candy crush.

Fa o tshameka motshameko mo mafaratlhatlheng jaaka o sa kgaotse e ka ama botshelo jwa gago ka ditsela tse di maswe, go fokotsa nako ya gago gore o ka dira dilo dingwe. Bothata ba go ikobela nako le mathata a botsogo jaaka go tshwarwa ke kgatelelo kgotsa go tlhobaela bosigo, le fa go ntse jalo motshameko wa me wa mmamoratwa mo mafaratlhatlheng ke ka gonne o tlatsa pelo ka kgaisano e e tseneletseng, maano a kwa godimo, tirisanommogo le ditsala mo dikgaisanong e e monate.